E-e, a ndzi pfumeli leswaku tin'anga ta horisa mina a ndzi pfumela leswaku munhu u hola hikuva a dya maphilisi lama a va ku a nyikiwile etitliliniki kumbe eswibedhlele.

E-e, a ma tshamisekangi hikuva vanhu lavakulu va lava rirhandzu ra hina tanihi muti wa vona se ku va yisa va ya tshama na vanhu lava nga va tiviki swa swi hoxekile swinene xa betere i ku va hi va tshika va tshama na hina kwala leswaku va kota ku kuma rirhandzu na ku tlhogomeriwa loku faneleke hina vatukulu va vona.

Tin'nwana ta tinxaka ta ti fukuzana leti ti tivaka i fukuzana ya mavele i mfukuzana ya byongo na fukuzana ya marhambu.

Ndzi pfumela leswaku swi khumbe hi ndlela yo biha hikuva endzhaku ka loko hi pfaleliwini ku ve na ku gonya ka mintsengo ya swilo swo hambanahambana swo fana na mafurha byo ndzi pfumela leswaku COVID-19 yi khumbe hi ndlela leyi nga ri ki kahle hikuva swilo swo tala swi ve swi sungula ku gonya hi mintsengo leswi swi va ka swi nga ri kahle eka hina vaaki.

Ku na nghozi ya movha epatwini ro ya ka Malamulele ku na ximovhana lexitsongo na movha wa baki ti tlumbanile hi le mahlweni a ndzi kombela leswaku mi endla leswaku mi fika hi xihatla tanihileswi swi ti kombaka u nga ku vanhu lava va nga khumbeka eka nghozi leyi va na ti va na timbanga leti va nga ti kuma hikwalaho ka nghozi leyiwani se ndzi kombela leswaku mi hatlisa mi ta kota ku va pfuna leswaku va nga lahlekeriwi hi vutomi bya vona.

Ndzi tiva mfukuzana ya mavele leyi ko tala yi va ku yi kha yi khumba vanhu va xisati tanihileswi ku nga vona va nga na mavele ni tlhela ni tiva mfukuzana ya marhambu leyi yi talaka ku ku khumba va ku khoma vanhu lavakulu tanihileswi se va va ku va ri va kulu marhambu ma vona ma sungulaka ku va ma nga ha tiyangi ku fana na leswi a ma tiyise swona loko va ha ri vatsongo.

Ina, bya hoxa xandla hikuva ku na vana lavatsongo va va ku va bihaku mirini va tibyele leswaku va lava mali ya mudende wa vana leswaku va kota ku ti hlayisa vona.

Xin'wana lexi endlaku tiambulense ti hlwela ku fika eswimitanini i mhaka ya leswaku mapatu lama ya ku eswimitanini ma va ma nga ri na xikontiri ende mapatu ma kona a ma tlhogomeriwi hi mimfumo ya muganga ya kwala ka tindhawu teto.

Yin'wana ya tindlela leti vanhu va ti tirhisaka i ku endla mimirhi ya vona emakaya ma vona va nga tirhisi tindhawu leti va ku ti pfumeleriwini hi mfumo leswaku ti nga kumeka ti kha ti tirha ku endla mimirhi yo tshungula.

Ndzi vona ku ri swilo swa kahle hikuva swi ta endla na leswaku loko se vana lava vakulini va swi tiva leswaku ndyangu wa kunguhateliwa munhu a ngo pfuka siku rero a ku namuntlha ni lava ku sungula ndyangu swi ta endla leswaku va va na vutivi lebyi va nga byi tirhisaka loko se ku fika nkarhi wa leswaku va sungula mindyangu ya vona.

Swin'wana swa swilaveko leswi lavekaka i ku va nyika ti wheelchair le ta manguva lawa leti va nga kotaka ku ti tirhisa vona hi voxe va nga ri ku pfuneni munhu un'wani swin'wani swi nga endliwaka i ku pfula tindhawu leti va nga kotaka ku ya eka tona tani hi vanhu lava nga na vutsoniwa va tirhisa tona ku tlhela ku endliwa na ti transport leti ti nga ta va ti tirha ti tirhisiwa hi vanhu lava nga na vutsoniwa hi ku ko tala i emakaya ti transport leti ti va ku ti ti ri kona a ti koti ku katsa vanhu lava nga na vutsoniwa.

Ndzi tshame ndzi xi vona xi damarhetiwini edorobeni leswaku va xavisa mimirhi yo karhi lexi xi nga ndzi endla leswaku ndzi swi vona i ku madokodela a ma fambi ma kha ma tsalatsala ti poster-a ta leswaku vona va xavisa mimirhi kambe munhu u fanekele ku ya etliliniki leswaku a ya kuma prescription ya murhi wo karhi leswaku a kota ku ya eka dokodela a ya wu kuma kona.

Yin'wani ya mintlhontlho i ku pfumaleka ka ku amukeriwa eka tindhawu leti va kumekaku va kha va hanya kona yin'wani ya mintlhontlho i ku va ku nga ri na switirhisiwa leswi swi nga ringanela leswaku ku swi nga kuma swi kha swi katsakanya vanhu lava nga na vutsoniwa ku fana na ti transport ta vanhu va vutsoniwa a ti kumeki hi ndlela ya yaleyo eka tin'wani ta tindhawu se i swin'wana swa swiphiqo leswi ndzi vonaka leswaku vanhu lava nga na vutsoniwa va kumeka va kha va hlangana na swona.

Xin'wana lexi endlaka leswaku vavanuna va kumeka va kha va tirhisa swidzidziharisi i ku loko vavanuna va ha kula a va byeriwa leswaku ku rila u ri wanuna swa yila na ku vulavula hi leswi swi va ku swi kha swi ku karata se leswi swi endla leswaku vavanuna va kuma va tsutsumela eka timhaka ta swidzidziharisi ku va va kumeka va kha va va va deal-ana na ti problem leti va va kha va hlangana tona.

Ndzi pfumela ku lexi nga endliwaka ku herisa ntshikelelo lowuwani i ku endla xiyenge xa vutleketli lexi xi va ku xi focus-e eka vatsoniwa hi leswi ndzi pfumelaka leswaku swi nga heta ntshikelelo lowuwani.

Xin'wani swa swivutiso leswi ni nga vutisaka xona i ku ndzi ta n'wi vutisa leswaku u sungule rini ku tinghenisa eka timhaka ta ku va a endla swa masangu na leswaku hikwalaho ka yini a nga tisirhelelangi loko a ri karhi a swi tiva leswaku se u twa a lungherile ku tinghenisa eka timhaka ta masangu.

Ndzi titwe kahle hi yona hikuva swi endlile leswaku hi kuma hi kota ku kuma emakaya ya hina hi kota ku jikajika hi nga ha tshami hi tipfalela emakaya ya hina so leswi swi endlile leswaku ndzi titwa kahle hi mhaka leyi ya ku tirhisa xifunengeto xo pfala tinhompfu.

Xin'wana xa switandzhaku hileswaku vuvabyi lebyi munhu a nga le ku byi tshunguleni hi maphilisi lama a fanele a ma teka loko a nga ma teki hi ndlela leyi faneleke swi ta endla leswaku vuvabyi byi nga holi kambe byi vuya hi matimba ku tlula na loko bya ha sungula a byi ri hi xiswona.

A ndzi pfumelelani na swona hikuva swigevenga loko ho languta a switirhisi swisirhelelo swo fana na ti mask loko swi endla vugevenga kambe va tirhisa swidloko leswi va ku kha swi pfala xikandza xa vona hinkwaxo so a ndzi pfumeli, a ndzi yimi na yona mhaka leyi.

Va nga va lemukisa hi ku ya eka swiyanimoya na le ka tithelevhixini va va va byela va va byela leswaku ku xavisa mimirhi ya vuxisi swi nga va vangela khombo lerikulu ku fana no pfaleriwa ejele hikuva va va va kha va veka rihanyo ra vanhu van'wana enghozini.

E-e, a yi enelangi hikuva swilo masiku lamawani mintsengo ya kona yi le henhla ku fana na swi na swakudya leswi munhu a faneleke ku xava loko a kuma mali ya yena ya peceni mali ya peceni yi nga helela eswakudyeni se yi va yi nga enelangi ndzi vona leswaku mfumo wa hina wu nga endla mali leyiwani leswaku vadyuhari na vona va kota ku na loko vaxavile leswi va xavaka va sala na mali leyi va nga va ku va tlhela va yi tirhisa no kota ku hlayisa mali ya vona for masiku makhombo lama va nga swi tiviku ku ma nga humelela rini.

Ku yimba hi ku ya hi ndhavuko swi komba leswaku munhu se u n'wanuna nuna a nga ha ri mufana hikuva loko u nga se yimba u tekiwa as mufana kambe loko se u yimbile u tekiwa as munhu loyi se a tivaka ku ti yimela a nga n'wanuna.

Va nga hlohloteriwa hikuva mfumo wa hina wu endla swinavetiso eka tithelevhixini na ti radio ta hina na ti radio ta hina leswaku a va yi va kamberiwa na ku ya etindhawini to tirhela ta vavanuna va ya byeriwa va ya va nyiketa ti pamphlet leti nga ta va ti tsariwile hi nkoka wa leswaku munhu a kamberiwa nkarhi na nkarhi.

Xiphiqo xa ku tirhisa mirhi ya vuxisi i ku swi nga ku vangela mavabyi swi nga va na khombo eka rihanyo ra wena hi ndlela ya leswaku u nga tikuma u kha u tirhisa mimirhi leyiwani i vi swi endla leswaku u heleriwa hi vutomi bya wena kumbe swi ku vangela mavabyi lama u kumeka ku a wu nga ri na wona.

Yin'wani ya tindlela i ku va hi vatsundzuxa nkoka wa ku va va teka maphilisi ya vona hi nkarhi lowu faneleke yin'wani ya tindlela futhi i ku va hi va kombeta nkoka i ku va hi va byela hi nkoka wa ku va va teka maphilisi ya vona mikarhi hinkwayo ende va fanele va va teka hi nkarhi lowu faneleke yin'wani ya tindlela i ku hina tanihi lavaya hi tshamaka na vona hi fanele hi endla leswaku maphilisi ya vona va le ku ma dyeni hi karhi.

Ina ndzi vona mfumo wa hina wu ri karhi wu pfuna hi ndlela leyi ringaneke hikuva mfumo wa hina wa swi kota ku nyiketa vanhu lava hanyaku na ku khunguvanyiseka emiehleketweni ni le mirini mali ya mudende leswaku va kota ku ti hlayisa na loko va ya eka swibedhlele swa mfumo va kota ku nyikiwa ti-wheelchair na tinhonga to famba hi tona loko ku ri a va na tona.

Ndzi ta va hlamusela hi vu nkoka bya bya ku va va nwa mimirhi le ya vona hi minkarhi leyi faneleke na nkoka hikuva va nwa mirhi leyiwani tanihileswi yi va ku yi kho yi tlanga xiave xikulu emirini wa vona leswaku va kota ku tikuma kha va endla mintirho leyi va va ku kho va yi endla loko dyambu rixini.

Swin'wani swa switandzhaku swa COVID-19 i ku tikuma munhu a karhele na hambi mi kuma ku a nge le ku endleni ka nchumu mara a tikuma a karhele swinene na ku minkarhi yin'wani munhu a nga kumeka a kha a tikeliwa hi ku hefemula na ku tlhela maybe na ku tlhela kumbe nhloko ya yena yi tikuma yi khu yi pandza minkarhi yo tala.

Ndzi ta n'wu kombisa hi nkoka wa ku va munhu a ri karhi a hlamba ku fana no loko u hlambini miri wa munhu u kota ku tirha kahle u kota ku titwa u ri na matimba ma ku endla swilo swo hambanahambana kambe loko u nga hlambangi u nga tikuma u kha u loloha se hi swin'wana swa swi leswi ndzi nga va byelaku hi swona leswaku loko wo hlamba swi ta endla leswaku va twa miri wa vona wu ri mirhi lowu u nga endlaku leswaku va tikuma va ri kahle va tlhela va tsakela ku endla swilo swo hambanahambana hikuva loko va nga hlambangi va ngo ti kuma va tlele dyambu hinkwaro hikuva va ta va kha va loloha.

Xo sungula lexi ndzi nga ta xi endla ndzi ta foyinela ambulense leswaku ndzi yi tivisa hi ta mhangu leyiwani leswaku ku na munhu a humaku ngati ndzi va tivisa na laha hi nga kona xa vumbirhi lexi ni nga ta xi endla ndzi ta mbala madlilavhu kutani ndzi teka ximbalo kumbe xin'wana lexi ni nga ta va ni ri kusuhani na xona lexi ni nga ta kota ku ri ndzi xi veka laha ku humaku ngati ndzi press-a leswaku ngati liyani yi nga humi ngopfu.

Loko u pfariliwile u va u ri endhawini leyi vanhu van'wani va nga kotiki ku va va fika eka yona kumbe ku nghena eka yona kambe loko u ti hambanyisa na vanhu u ti hambanyisa na vanhu u nga va u ri ka ndhawu leyi nga leyi vanhu va nga kota ku yi fikelela kambe u va u u va u lo teka xiboho xa ku a wu lavi ku va u ri kusuhani na vanhu van'wani tanihileswi u nga va ku u nga va tluletelaku vuvabyi lebyi u va ku u ri na byona wena n'wini.

Ndzi pfumela leswaku swi nga vangela munhu ntshikelelo wa a miehleketo tanihileswi ku va ku ku ri xiyimo lexi xi va ku tikha xi ta munhu a nga xi langutelangi kumbe a nga xi lulamiselangi se ndzi pfuna leswaku swi vangela ntshikelelo wa miehleketo.

Ndzi pfumela leswaku byi hakeriwa hi ndzindzakhombo tanihileswi mfumo u va ku u wu languteka vukorhokeri bya le ka timasipala to hambanahambana kungari eka vukorhokeri lebyi byi va ku byi ri bye le kaya ntsena.

E-e a ndzi se tshama ndzi hlangana na wona a ndzi se tshama ndzi hlangana na wona kambe ndzi pfumela leswaku ko tala loko munhu a ze a va a ku va ka ntirho lowu basisiwa ku va ku ri makhombo lamo fana na ku va munhu kumbe a lahlekeliwe n'wana swo fana na sweswo kumbe a kumeke a ri ka nghozi ya movha.

Ndzi pfumela leswaku munhu a nga tiyisisa hikuva a ya vona murhandziwa wa yena kusuka eka nkarhi na nkarhi kumbe ko fana no a ya vona murhandziwa wa yena vhiki rin'wana na rin'wana kumbe n'hweti yin'wana na yin'wani a nga tlhela a tiyisisa hikuva a a ya nyika murhandziwa wa yena swilo swo fana na leswi swi va ku khu swi tirhisiwa swo fana na swimbalo swo dya na swin'wana na swin'wana swo tala.

Ri nga va tiko leri ri nga hlayiseka ri nga va tiko leri ri nga vonaka leswaku munhu un'wani na un'wani u na vutihlamuleri loko a ti nghenisa ka mhaka yo la ku sungula ku sungula muti hikuva ndzi pfumela leswaku swi na nkoka swinene ku va munhu a rhanga a ya tliliniki a ya kuma vuxokoxoko a nge se sungula muti wa yena.

Ndzi ndzi vona yi pfuna swinene ndzi vona yi pfuna swinene hikuva yi kota ku loko ko tshuka ku ve na mukhukhulo mindyangu leyi va ku yi khumbekile yi va yi kumi ndhawu yo tshama yi tlhela yi kuma na swakudya ndzi pfumela leswaku yi nga hluvukisiwa hi ku va ku endliwa tindhawu to talatala kumbe ku engeteliwa tindhawu to fana na letiwani na ku va mfumo wa hina wu hoxa xandla hi ku va u nyikela macheleni leswaku loko ko tshuka ku ve na minkhukhulo vanhu va kota ku va ku ri na ndhawu leyi va kumekaku va ri na yona yo va kota ku tshama va hlayiseka kona.

Xo sungula i ku va mi kuma ku eka tindhawu to tala va kumeka mu kuma ku loko ku endliwa xilo va va va nga katsiwangi ku fana na le swikolweni swin'wani ku na swikolo leswi swi nga kotiki ku angarhela vanhu lava kumekaku va ri na vutsoniwa byo karhi xin'wani xa kona i ku va va va na ku tikeliwa ku kumeka va kha va hleketa hi leswi nga hundza ku kumeka va ri na gome hikuva va kha va hanya na xiyimo xo karhi na ku va va kha va va twa ku vava hikuva va nga koti va nga va nga fani na vanhu van'wani hikuva vatsoniwa va va ri na swilaveko swa vona leswi swi nga faniku na swa munhu wun'wana na wun'wana.

A ku ri mpfhuka wo ringana kwalomuya ka n'we khoma ntlhanu wa timitara ndzi vona leswaku a wu ri mpfhuka lowu a wu ri kahle a wu fanerile swinene hikuva n'we khoma ntlhanu wa timitara a ku ri timitara leti a ti ri kule swinene hikuva na hambi munhu wun'wani a ri karhi a khohlola a nga ta koteka leswaku loko a ri karhi a khohlola xitsongwani xi nga ha ha xi ya ya fika eka munhu loyi a va ku a ri mahlweni kumbe a ri endzhaka yena.

Loko mirhi munhu a nga wu teki hi ndlela leyi faneleke kumbe a nga wu teki hi nkarhi lowu faneleke swi nga kuma swi ri karhi swi endla leswaku loko ku ri u nwa murhi walowo xikombiso u nwa hikwalaho ka ku va a ri na xitsongwatsongwana lexi nga n'wi khoma swi ta endla leswaku loko se a nwa murhi luwa xitsongwatsongwana lexiya a handleni ka leswaku xi fa xona xi ta va na matimba swinene ku tlurisa na ro sungula.

Hi leswaku loko u nwa mirhi leyiwani yi ta endla leswaku u tikuma ntshikelelo wa wena wa mianakanyo kumbe wa miehleketo wu chika kumbe wu ya ehansi wu nga ha fani na nkarhi lowu wu va ku u nga se nwaku mirhi leyiwani.

Yin'wani ya mintlhontlho i ku tikeriwa ku teka mimirhi leyiwani hi nkarhi eka yin'wani ya masiku or karhi eka yin'wani minkarhi, yin'wani mintlhontlho hi leyi fambisanaku na swa timali leyi hi nga vitanaka ti-financial strains hi xilungu leyi u kumaku vanhu a va na mali leyi ringaneke leswaku va kumeka va ri karhi va xava mimirhi leyiwani.

Swi nga siveriwa hi ku va ku endliwa leswaku mimirhi leyiwani yi kumeka yi ri karhi yi ri leyi ringaneleke eswibedhlele swa mfumo yi tlhela ku endliwa leswaku mirhi leyiwani yi kumeka yi ri kona hi minkarhi hinkwayo eka swibedhlele.

Yi nga va seketela hi ku endla leswaku yi languta leswaku na ku endla leswaku va dya mimirhi ya vona kumbe va teka mimirhi ya vona hi nkarhi lowu faneleke na leswaku va teka mimirhi ya vona va ri karhi va sungurile va dya swakudya swo karhi, na ku endla leswaku mimirhi ya vona yi tshama leyi va ka yi ri kona na leswaku va ya va ya teka mirhi ya vona eswibedhlele kumbe etitliliniki loko yi helini ka ha ri na nkarhi.

Ndzi yima na xona ngopfu hikuva ko tala hina vanhu vantima a hi pfumeli ka leswaku ku nwa mimirhi swi ta endla leswaku swiphiqo swa hina kumbe xitirese xa hina xi tikuma xi nyamalalini kambe hi pfumela leswaku tanihi vanhu hi fanele hi langutana na swiyimo swa hina kumbe swiphiqo swa hina leswaku hi kota ku swi hlula, handleni ko tirhisa murhi hikuva pfumelela leswaku murhi a wu nge he pfuni hi nchumu kambe wu to endla leswaku munhu a rivala hi swona hikuva wu n'wi endla leswaku a tlela kambe loko a pfuka ko tala xiyimo xi tala ku va a xa ha ri kona, leswi vulaka ku xo antswa i ku va munhu a ti langutelana na xiyimo lexiwani a va ka a ri eka xona a deal-ana na xona.

Ina ndzi vona swi ri mhaka ya kahle hikuva ko tala tani hi vatsoniwa a va koti leswaku va kumeka va ri karhi va tirha etindhawini to hambanahambana ku nga ri mhaka ya leswaku a swi koteki, kambe loko ho languta kahle tikhampani to tala a ti kumeki ti ri karhi ti thola vanhu lava nga na vutsoniwa, se ndzi vona leswaku ku va mfumo wa hina wu ri karhi u holela vanhu lava nga na vutsoniwa mudende i mhaka ya kahle swinene.

A ku ri mhaka ya leswaku xitsongwatsongwana lexi xa COVID-19 xi nga papalatekiki kumbe xi nga tluleli eka vanhu van'wani hikuva a ku ri xitsongwatsongwana lexi xi kumekaku xi ri karhi xi famba emoyeni, se a va endlela leswaku xi nga papalatekiki hi ku hatlisa ende hi nkarhi wa ku hatlisa swinene hikuva loko a ku ri mhaka yo a hi mbali ti swi mfunguneto a swi ta endla leswaku xi papalateka hi nkarhi lowutsongo swinene mi kuma leswaku se tiko hinkwaro ri na xitsongwatsongwana lexa COVID-19.

Lexi ni nga va tsundzuxaka xona hileswaku xo sungula lexi va fanelaka ku xi endla hileswaku va kumeka va ri karhi va tirhisa switirhisiwa swo fana na ti fire extinguisher leswi swi va ku swi vekiwile e makhumbini eka ti-building to tala tanihileswi swi pfunaka leswaku loko ku ri na ndzilo va tirhisa swona, loko ku ri i ndzilo lowu va va ku wu ri wa xiyimo xa le henhla ndzi nga va hlohlotela leswaku kumbe ndzi nga va tsundzuxa leswaku a va foyineli lava va va ku karhi va tirhisana na swona swo lwisana ndzilo va ndzawulo yo lwisana na mindzilo.

Wu swi endla leswaku eka tindhawu leti ku va ku nga ri na titliliniki na vona vanhu va ndhawu yeleyo va kumeka va ri karhi va kota ku kuma mphakelo wa swa rihanyo na hambi ku nga ri na tliniki swi endla leswaku na vona va kuma mphakelo lowuwani tanihileswi swi nga na nkoka hikuva van'wani va kumeka va ri karhi va famba nkarhi wo leha swinene leswaku va kota ku ya kuma ku pfuneka, se ku va ku ri na ti-mobile clinics swi endla leswaku swilo swi olova vanhu va kota ku kuma mphakelo ekusuhi na vona.

Wu suka eka mfumo wa xihlawuhlawu loko ndzi tsundzuka kahle, ivi mfumo lowu nga kona sweswiwani wu endla leswaku mali leyiwani yi engeteliwa leswaku vanhu va kota ku ti hanyisa va ya mahlweni.

Ndzi pfumela leswaku swibedhlele swi nga pfuna hikuva swi endla leswaku mimirhi leyiwani yi kumeka yi ri kona kumbe yi endliwa leswaku un'wana na un'wana n'wana la a vaku a ri karhi a lava mimirhi leyiwani u kota ku yi kuma a handleni ku hakela mali kumbe a handleni ko ya etikhemisi leswaku a ya xava kona.

Eka wa purayivhete u fanerile leswaku u humesa mali yo karhi n'hweti na n'hweti leswaku loko u lava mimirhi leyiwani u ya u ya yi teka laha va nga ta ku tsalela phepha u ya va ya ku nyiketa yona vona hi voxe kambe eka mfumo u yi kuma mahala.

Ndzi pfumela ku leswaku yi nga olovisiwa hi swi nga olovisa hi ku endla leswaku mimirhi leyiwani yi nyikiwa vanhu lava nga na vuvabyi lebyi bya dementia mahala.

Swi endla leswaku mimirhi leyiwani yi va yi nga kumeki ngopfu tanihileswi emakaya ku nga ri ki na ku na ku fikelela ngopfu ka swa rihanyo hikuva emakaya a kuna ngopfu titliliniki na tona a ti kumeki ngopfu ku fana na le madorobeni mi ta ku kuma leswaku ku na tliliniki yin'we leyi kumekaka yi ri kona leyi kumaku ho yi angarhela matiko mo fika five.